Bengingazizwa ngiphoxekile kakhulu. Ebengingakwenza ukuze ngikwazi ukubhekana nokuphoxeka, mina uma ngiphoxekile ngiyakuthanda ukuthi ngidlale amaculo, ikakhulukazi enkolo. Iwona angisizayo ukuthi ngikwazi ukwehlisa ukuphoxeka kwami. Nanokuthi-ke ngikwazi ukuthi, mhlampe ngicabange ezinye iy'ndlela zokuthi ngikwazi ukuthi ngiyibone lento engifuna ukuyibona noma ngikwazi ukubona lowo mdlalo engithanda ukuwulontuza ukuwubukela kumabonakude noma ngulalele kwirediyo. Iyona ndlela engikwazi ukuthi-ke ngibhekane nokuphoxeka kwami ekuthenini angisakwazanga ukuwubukela umdlalo engiwuthanda kumabonakude.